Ii-drones zingaba luncedo kakhulu kubalimi nakubafuyi. ESouth Africa kunengxaki yobutsotsi nobugebengu, abantu bayagqekeza kwaye bebe okanye bonzakalise abafuyi nabalimi. Ukuba khona kwee-drones kungaba si-security esongezelekayo. Ayiphelelanga apho, i-drones ziyakwazi zimonitharishe okanye zijonge izityalo nemfuyo yabalimi ngakumbi aba banamaplazi amakhulu namadlelo akude. Umntu angakwazi ukukhaphela okanye ajonge imfuyo yakhe ekude yena abe esendlini esebenzisa i-drone yakhe.

Eyi, ibuhlungu yona kodwa iyenzeka. Into edala le nto yile yokuba abasebenzi abaninzi basebenza ngoba abaxhonywanga kwii-pension funds ngabasebenzi babo. Abanye basebenza bengatyikityanga kontraki. Ke ngoku andithi bayabhatalwa imali yabo kungekho mali itsalwayo ezoya kwi-pension ngoba njengoba benditshilo abaxhonywanga phantsi kwe-pension fund. Enye into ke kuye kuxhaphazwa ngabaphathi babo kuyayidlala nendima eyo ufika imali ibitsalwa kodwa yona bengayazi. Abanye ke abalimi abancinci okanye aba basakhasayo baye bangafikeleli bangakwazi bangenawo amandla yokuba batsale i-pension ngoba iye iba khoste.

Kubaluleke kakhulu ukucinga ngeendleko zamafutha wesithuthi ozosebenzisa kwifama yakho kakhulu xa ungumfama osafikayo. Xa uzobheka indlela osebenzisa ngayo imali izokunceda uba ukwazi ukuplana kakuhle.

Ngokuya bendingumfundi eyunivesithi ndifunda izifundo zolimo ndiye ndafunda okanye ndabona kunezinto ezingathengiseka lula kwilizwe Afrika, iinto ezifana njengesipinatshi, ikhaphetshu nombona. Into endenza nditsho kanjalo yile yokuba zizinto ezo ezisetyenziswa kuyo yonke, phantse wonke umntu eSouth Africa. Nditsho kanjalo ke amathuba ayosoloko ekhona, amakhastoma awanonqaba.

Ukufuya ihagu kunazo iingenelo ezithile. Okokuqala, xa ungumfuyi weehagu ungakwazi ukuyixhela, uthengise inyama yayo. Ithandwa kakhulu inyama yehagu, kukhona abathanda ibhekene, kukhona abathanda inyama nje iyonke, amanqina, intloko. Ngelilonke ingumngenisimali. Nomgquba wayo ungakwazi xa igqiba kuzikhulula uthathe umgquba wayo uwuthengisele amafama okanye uzisebenzisele wena kuba ulime ngawo.

Ukwenza umqwayito weepesika udinga into ezimbalwa ezinjengeepesika ezivuthiweyo, ityiwa, amanzi acocekileyo. Into ozoyenza uqale uhlambe iipesika, ubilise amanzi then ufake iipesika zakho kula manzi noba yi-hour enye. Into ozoyenza uzozikhupha kula manzi abilileyo, ufake kwabandayo utsho ke ngoku ufake ityiwa. Xa ugqiba ukufaka ityiwa uyavala, uyazivala utsho, uzifake efrijini.

Into endingayenza ukuze ndilungiselele umhlaba wam ukuze uchume siwuqala ndicoce indawo ndisuse amatye, ndisuse iinkuni yonke into nje engaphazamisa ukukhula kwezityalo. Xa ndigqiba apho, ndiyapeta, ndilungiselele ukufaka ikhomposti. Xa ndigqiba ukufaka ikhomposti ndiyalima.

Zinintsi kakhulu izinambuzane eziyingozi ezityalweni. Kukhona amahlwempu, kukhona ingcongconi, kukhona iimbovane, kukhona iinyiki, kukhona nezigcawu.

Kubaluleke kakhulu ukuba uzikhethe iintsuku zokutyala ngoba izityalo ziye zifune imeko yemozulu elungileyo. Iintsuku ezifanele ukuba utyale ngazo ziintsuku ezifana naxa kugqiba kunetha kancinci, amaqondo obushushu engekho phezulu kakhulu.